Izinkampani ezahlukahlukene zosizo lwezokwelapha ezifana nePhila Futhi ne-Amandla Ethu zihluke endleleni abahlinzeka ngayo ngezinsizakalo. Izinzuzo ezifakiwe nokuthi zithinta kanjani amalunga abo, nokuba zombili izinkampani zihlala zinikezela ngezinsizakalo eziphathelene nempilo. Umehluko phakathi kwazo ungavela ezimisweni ekuhlinzekeni kwezinsizakalo, nasezihlelweni zabo zokufinyelela. Nayi imishwana ehlaza umehluko phakathi kwalezi zinkampani. IPhila Futhi, le nkampani igxile ekuthuthukiseni impilo yomphakathi ngokuthola izinsiza zokwelapha ekhukhuleleni zifinyeleleka futhi ezisebenzisa kahle. Amandla Ethu, Amandla Ethu igxile ekuthuthukiseni impilo yomphakathi kodwa iphinde igxile ekuphumeleleni kwemisebenzi yezempilo emphakathini ethile.

Izinkinga ezithinta ukulunga nokuba nomqondo kwesikhathi sokulinda komshwalense womngcwabo, izikhathi zokulinda ezinde. Abantu abaphethe imishwalense yomngcwabo bavame ukubhekana nesikhathi sokulinda eside ngaphambi kokuthola izinzuzo zomshwalense. Izimo ezithinta imindeni. Imindeni nezingane, noma abantu abanemithwalo ethile njengemibandelano yezimali ingaba nezinkinga uma imishwalense yomngcwabo ibheka isikhathi eside sokulinda. Izinkinga zokuphazamiseka kwemali. Izinkampani zomshwalense zivame ukubheka izimfuneko ezinzima ezifana nokuhlinzeka ngemibhalo ethile noma izivivinyo. Izinguquko ezingaphakanyiswa ukuthuthukisa ukulunga nokucabanga kwesikhathi sokulinda. Ukunciphisa isikhathi sokulinda, izinkampani zomshwalense zingase zisebenzise ubuchwepheshe okuthuthukisiwe ukuze zinciphise isikhathi sobucubungula.

Ukulalela okugcwele. Ukulalela okugcwele kubalulekile ukuze uqonde kahle izinkathazo zomnikazi wepholisi, lokhu kusho ukugxila komusho ngamunye. Uma umnikazi wepholisi ekhuluma ngezinkinga noma ukukhathazeka, qinisekisa ukuthi uyaphendula ngendlela ehloniphekile futhi echaza ukuthi uzwa kahle. Ukubonisa ukuthi uyakwazi ukufunda nokwazi lokho ukukhathazeke, kubalulekile lokhu ukubonisa ukuthi uyazi kahle izinkinga zomnikazi wepholisi ukubonisa uzwelo. Ukubonisa ukuqonda. Ukuqonda indlela umnikazi wepholisi azizwa ngayo nokwazisa ngemizwa yakhe. Ukucacisa izinkinga nokuhlinzeka kwempendulo enobuchule. Ukuchaza izizathu zezinkinga zokulinda, uma umnikazi wepholisi ekhathazekile ngenkathi yokulinda. Ukwenza ixazululo zihleliwe, uma kungenzeka kuphazamise izixazululo ezihlobene nokucacisa isikhathi sokulinda.

Izinyathelo zokufaka isicelo se-UIF. Ukuqinisekisa ukufaneleka. Umsebenzi kufanele abe uke ephumelele esikhathini esinqunyiwe sokusebenza, kuphumelele inkontileka yemisebenzi noma izinkokhelo zomshwalense ezihambisana nezikhathi ezizimele. Kufanele kube sezinkampanini futhi kube ne-UIF eqinisekisa ukusebenza ofanele. Ukuqokelela ama-document adingakalayo. Umsebenzi uzodinga ukuqoqela ama-document alandelayo. I-document yokukhishwa komsebenzi, terminal letter I-UIF nineteen form ukuhlola izibopho zomsebenzi, document ye-ID, isaziso sokubhalisa komsebenzi, inkokhelo noma izinkomba ze-UIF.

Ukucacisa izinkokhelo nezivumelwane ukuhlinzekala ngemininingwane ecacile. Abahlinzeki bomshwalense bangase baphendule ngokuhlinzeka komhlahlandlela ocacile wezimali nemishwalense. Izinkokhelo ezenzakalayo. Uma umakhelwane ekhathazekile ngama-premiums eziphezulu noma ezingalindelekile, abahlinzeki bomshwalense bangacacisa indlela izinkokhelo zenzelwa ngayo. Ukubaluleka kwezinketho zokuvikelela. Uma umakhelwane ebona ukuthi imishwalense ayitholakali kahle noma ingavikeleki kahle, abahlinzeki bomshwalense bangase baphakamise izinketho ezahlukahlukene. Ukuphendula izinkinga ezivela ekuqinisekiseni. Uma umakhelwane ethola izinkinga mayelana nokuthola ukuvikelela okuphelele. Abahlinzeki bomshwalense ngokuphelele bangaphinde banikeze isivumelwane ezifanele ukuze uqinisekelise ukuthi umakhelwane uyamthola umshwalense uzohlangabezana nezidingo zakhe.

Ukuhlola ukukhishwa kwenqubomgomo kumshwalense wesikhathi esifushane kubalulekile ukuze uqiniseke ukuthi imishwalense ethile uzohlangabezana nezidingo zakho. Ikakhulukazi uma kunezimo eziphuthumayo noma izinguquko kwimsebenzi yakho. Lapho uhola ukuhlola ukukhishwa kwinqubomgomo kumshwalense wesikhathi esifushane, izici ezilandelayo okufanele zicatshangwe. Izinkokhelo. Bheka izindleko zenyanga noma izinkokhelo zokukhokha. Izimo zokuphula umshwalenso. Qinisekisa ukuthi uyazi ukuthi izimo ezithile eziphikisa noma ezivikela umshwalense, ukubuyiselwa kwemali. inqubo yokufaka isicelo. Bheka ukuthi inqubo yokufaka isicelo imayelana kanjani, futhi ukuthi izinkampani zishesha kangakanani ekucubunguleni izicelo. Izimo zokuthola ekubuyiseleni. Hlela izinkinga ezinjengokuthi izimo zokubuyisela zixhomene kumkhalo mshwalense.